Hei tshiṋamelo tsha ṱireini a thi tou tshi takalelesa zwezwo ngauri ri vha ro ḓala nga ngei ṱireinini u wana tshifhinga tshiṅwe tshifhinga na fhasi u sa koni u dzula, u ḓo ima nga milenzhe u bva he wa ṋamela hone u swika hune wa khou ya hone hu si na hune ha vha uri muthu a nga ḓiwana o dzula hone ṱireini yo ḓala, vhathu vho ima na mavothini mavothi a songo valeliwa, ṱireni i khou tshimbila mavothi a songo valiwa.

Tshi no ita uri Metrorail i dzhie tshifhinga tshilapfhu hezwi vha tshi lugisa tshiporo a tshi fani na tshigonṱiri a tshi fani na bada ya tshigonṱiri, tshiporo ndi nthu ine ha vha uri i khou tea uri vha vhe hundred percent sure ngayo arali arali hu pfhi hu khou lugisiwa tshiporo na dzi thambo hangei nṱha hu vha hu khou shuma muḓagasi. Dzi ṱireni dza dzi no dza ano maḓuvha a hu kha ḓivha hedziḽa dza u shuma nga malasha dzi vha dzi khou shuma nga muḓagasi, ndi ngazwo vha khou tea uri vha dzhie tshifhinga uri vha lungise uri na musi zwidimela zwi tshi ḓo tshimbila hu songo vha na u wana tshidimela hu tshi pfhi tshidimela tsho thulana na tshiṅwe, tshidimela tsho bva tshiporoni zwezwo.

Arali wa vha na time table dzine ha vha uri vhaṋameli vha vha vha vha khou shumisa zwone na hezwi arali vha tshi vhona uri tshidimela tshi khou tshimbila murahu ha tshifhinga vha kuwela vha ḓi ḓivhadza vhathu vhanae vha vha vho uri vha tshiṱitshini, vha updater vhathu uri tshidimela tshi ḓo ḓa nga murahu ha tshifhingaḓe tshi ḓo ḓa nga murahu ha minete ngana.

Hu nga thivhelwa ngauri zwidimela zwi songo ḓa nga murahu ha tshifhinga arali tshidimela ho vheyiwa uri tshi khou ḓa nga naini nga naini tshi swike, ho vheyiwa uri tshiṅwe tshi tshi khou ḓa nga kota phasi naini nga kota phasi naine tshi swike tshi vha tshi khou fhungudza vhathu mara arali u wana uri tshiṅwe tshidimela a tshi khou ḓa ndi zwine zwa ita uri u wane ho ḓalesa nga ngomu zwiidimelani.

Ee, u vha hone a vhaṱoli ha vha ṱoli vha dzithikhithi hu a ṱoḓea ngauri u wana muthu a tshi khou ḓa o fara thikhithi ḽa bamahoḽa a tshi khou ṱoḓa u fhira, tshiṅwe tshifhinga vha vha ri ḽengisa hezwi u wana tshidimela tsho ima ndo sedza tshifhinga uri tshifhinga tsho ṱuwa ndi khou tea u ya u ṋamela tshidimela tshi saathu ṱuwa, vha tshe vho nnyimisa hangei getheni vha khou ṱoḓa u ṱola thikhithi. Tshiṅwe tshifhinga u vha pfha u nga ri a vha ṱoḓi a u ṱhogea uri vha vhe hone tshiṅwe tshifhinga vha ya ṱhogea uri hezwi hezwi hezwi hezwi hu songo ḓala ndi hone hune nda vhona u nga ri hu vha hu na ṱhoḓea ngauri a hu na muthu ane a ima ḽainini, a hu na muthu ane a ḓo siiwa nga tshidimela a kha ḓi, a tshe o imela u ṱoleliwa thikhithi.

A zwo ngo leluwa, a zwo ngo leluwa ngauri vhaaluwa u wana vha si na dzi founu dza maḓuvhano, dzi e-hailing ndi zwithu zwine ha vha uri zwi wane u vha u khou shumisa dzi smartphone hune nda dzula hone a zwo ngo leluwa nga ri vhaaluwa vhanzhi vha vha vha khou shumisa dzi founu hedziḽa dzi sa dzi sa tendiwo u ita zwithu zwo dalaho dzi ino u tou tenda fhedzi u ri receiver call.

Mitengo ya Uber i ya fhambana nga maanḓa na ya dzi thekhisi ngauri u wana mutengo wa Uber u wa thekhisi lu luvhili kana luraru luraru i a fhambanesa kule, hu tou vho ri ngauri Uber i a ṱavhanya a i fani na thekhisi.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u sherela mungana kana muṅwe wa muṱa ngauri u nga ḓi ṱuwa wa si vhudze muthu wa si sherele muthu mu ḓiraiva a mbo ḓi shavha nga iwe ha vha uri a hu na muthu ane a ḓo u ṱhireisa kana muthu ane a ḓo vha na inifomesheni uri zwo itea hani.